Hobane ho tloha re le banyane, re jwetsa hore s'kolo ke sona se se bohlokwa, se tlo re ntshang ka hara tlala tse tse re phelang ka hara tsona. Jwale o nna o ntso tsamaya o matha matha s'kolong o bona ka re o senya nako.

Ha se maemong a matle ho hang sekolo sa rona. Re ka sebe batho ba amohelang sekolo se seng hantle ka tsa dipapadi.

Sekolo sa ka ha se maemong a matle ho hang ho tsa dipapadi. Re ka se be batho ba amohelang sekolo se seng hantle.

Rona ne re bapala strateng ho bapalwa, banana ba bapala bo kgathi diketo, rona bashemane ne re iketsetsa bolo ka di-plastic, re bapale ho be monate strateng, ne re sa dule ka tlung tje, ka di play station.

Nna dintswetse molemo haholo, ho ba se ke ile ka thola dikgwebo hona hona moo batho be ke kopaneng le bona dipapading. Seng ha hetse setswalle se seholo haholo, .

Ke ithutile tse ngata ka rugby, ho tshwana le bo hore try ke eng dintlha ha o tlo raya bolo e kene hara moo la, le hore penele e jwang. Ke ithutile tse le mabitso a bona dibapadi tsa teng.

Ke tseba Morabaraba, Graph, tsona tse hotseng ke di bapala tseo, ke tsona tse ke hotseng ke di bapala tseo. Kea bona hore nka ya le tsona matjhabeng tseo.

Ke ile ka kwata haholo ha e tima ntse ke bapala, se ke fihla ma qetellong a tsona, ka ba ka e tima phone ka robala.

O mo jwetsa hore gym eo e ya nthusa cause ke dula ke le mmeleng o right . Ha ke kgutla gym-ing, le gym-ing monahano wa ka o ba right, o ba hantle, la kgutla gym-ing, ke kgutla ke relax-itse ke le right.

Ke hore ngwana ha a kgutla s'kolong, ntho ya ho qala a mo jwetse hore a bule dibuka tsa hae pele a shebe dibuka tsa ngwana pele, a nke phone a e kenye pokotong ho yena ngwano a etse mosebetsi a qete. Ha a qeta ka mosebetsi ka ntho ngwe le e nngwe a mo fe phone.

Eya e nka o phedisa hantle, e nka ba ntho o ka iphedisang ka yona. Nka mohlala ka moshemane o tswang Limpopo o jive-a, o tsamaya lefatshe kaofela a jive-a ene o phela hantle ho na tje.

Ho sebetsa ka sehlopha ho monate hobane la sebedisana ho etsa mosebetsi o be bonolo ene la hlahloba.

Ho sebetsa ka sehlopha, ho monate hobane etsa mosebetsi o be bonolo hape le ya hlola ho ba le a sebedisana.

Ee, ke ntho e lo reng batho ba bangata ba etsa ene be ba e bapatsa holo di-social media-eng mona marangrang . Ke ntho e lo reng ya etswa haholo mo social media-eng eo ke ntho e phushwang.

Ke kgolwa hore ha ba nka ba tshepisa bonyane-nyana bao re ha kgwedi e fela ba tlo thola bonyane-nyana ba tjhelete ba nka ya ba le bangata.

Nakong e ngata ntho tse entsweng ka matsoho ha se ntho tse re di hlokang ho di sebedisa mehla le matsatsi ka dintlong, ke ntho tse tsa ho kgabisa jwale ha di no etsa tjhelete e ngata.

Ke a di nka di game tsena hobane wena ha o sa sheba mosebetsi wa s'kolo, o so shebile tsona .

Mama wa ntjwetsa hore wena o so tella nthwe ya hao ya di-game tseo tse o di bapalang ka tlung mehla le matsatsi . Ke tlo di nka ha ke fihla moo o re hao sa mmamela ha o sa etsa niks ka tlung ka moo, ke tlo di nka ha ke fihla moo ke tsamaya le tsona.

Marangrang di-social media, ho tshwanetse a nke dinepe tse ntle a na nne a di behe moo di-social media-eng, and-e dinepe tsa hae kaofela di be na le ntho e ka sekgowa ho thwe ke watermark, e tlo ba nang le lebitso la hae ho tsebahalang le snepe hao se shebile ke sa hae, a di tlatse, a etse tse ntle, a di tlatse, a siye le di-details tsa hae moo.